A swi ta va pfuna hikuva a va ta kuma timali leti a ti ta va pfuna ku lahla murhandziwa wa vona naswona vanhu va fane va ti nyiketela ka ku endla ndzindzakhombo evuton'wini bya vona hikuva siku ra ngati a ri tshwuki.

I ku ti nyiketela eka vurimi hikuva vurimi i bya siku na siku naswona vurimi byi nge pfuki byi herile byi ta va kona hi laha ku nga heriki laha misaveni hikuva hi byona byi tisaka rihanyo ra mani na mani.

Ku hi khiya hi tinambara leti ndzi nga ta tshama ndzi ti tsundzuka siku na siku loko ndzi lava ku humesa mali ya mina.

I ku va na papila ra laha u tshamaka kona na pasi ra wena na mali yo ringanela leyi nga ta yi faka loko heta ku pfula khadi ra wena.

Hi ku tirhisa bengi na ku tiva bank leyi ndzi rhumela eka yona mali.

N'wi hlamusela hi matirhelo ya hina leswaku matirhelo ya hina loko vanhu va za va fikisa malembe ya seventy a ha ha va faki eka tipholisi ta hina naswona u fanele ku lava laha a nga ta u fanele ku lava laha nga ta kuma ku.

Ndzi nga va tsundzuxa leswaku va fanele va hakela ndzindzakhombo n'hweti na n'hweti hikuva mundzuku a hi swi tivi leswaku wu hi khomele yini naswona ndzindzakhombo wu endla leswaku vutomi bya hina hi va na vutshembo leswaku loko mundzuku ku tshuka ku humelela swo biha hi ta pfuneka kwini mina ndzi vona leswaku mfumo wu fane wu pfuna vanhu va Afrika-Dzonga leswaku va kota ku hakela timali leta ndzindzakhombo hikuva a hi swi tivi leswaku mundzuku hi ta pfuka ku ri njhani naswona ndzindzakhombo wu hlawulekile hikuva i xilo lexi pfunaku mani na mani eka siku na siku.

Ndzi nga vutisa leswaku va teka mali muni hi n'hweti loko ndzi ri na akhawunti na vona.

Mhaka yo tirhisa vamachonisi yi na vunghozi swinene hikuva yi faka vutomi bya wena enghozini vamachonisi va masiku lama va na vanhu lava fambaka va va londzela timali ta vona naswona va nga teka goza rihi na rihi ro kuma leswaku wena u va hakela.

U ku tiva leswaku u fane u va hakela mali muni hi n'hweti ku va ku lombi mali leyi u yi laveke.

A hi ndlela ya kahle yo endla bindzu na vanhu hikuva vanhu vo tala lava nga le swikweletini swa vamachonisi a va ha koloti mali leyi va nga ya va ya lomba kambe va kolota mali ya ntswalo ni vona swi bihile swinene hikuva vamachonisi va va xanisa rihanyo ra vanhu lava lombaku mali eka vona.

Xifunengeto xa nkarhi wo koma naswona a xi fanelanga xi hundza tsevu wa tin'hweti.

A swi ta yisa moya wa mina ehansi swinene hikuva loko ndzi langute ndzindzakhombo hi wona lowu nga khoma vutomi bya mina naswona vumundzuku bya mina a ndzi swi tivi leswaku byi tava njhani ndzi nga vaviseka swinene emoyeni naswona swi nga ndzi dyondzisa leswaku loko ndzi hlawula tindzindzakhombo ndzi fane ndzi languta leswaku ti le nawini na.

Ndzi nga n'wi pfuna leswaku i fane a lava tibange leti ti fambisanaka na ku cinca timali ta le matikweni ya le handle ndzi nga n'wi tsundzuxa na leswaku Zanzibar mali ya yona yi le hansi ku tlula ya le Afrika-Dzonga ndzi nga n'wi tsundzuxa na leswaku u fane a cinca mali ya yena a nga se fika eZanzibar hikuva loko a fika leni u fane a hakela timovha ta ku u n'wi yisa laha a faneke a ya tlela kona naswona i fane a kota ku va a karhi a ri na mali ya vona ku kota ku xava na ku hakela xin'wana na xin'wana lexi a nga ta xi lava eka riendzo ra yena.

I ku pfumela leswaku ndzi kokeriwi mali leyi vitaniwaka UIF n'hweti na n'hweti eka muholo wa mina.

Nsuku wa ha ri na mfanelo wa ku kuma mali ya yena ya UIF hikuva i mali leyi a kokeriwa yona eka muholo wa yena naswona UIF a yi onhi nchumu eka ku hlongoriwa ka yena hikuva UIF i mali leyi va ku kokelana yona leswaku va ta ku nyika yona loko u karhi u nga ha tirhi.

Ku lomba mali ebank swi thyakisa vito ra wena naswona swi endla leswaku u va muxavi wo biha eka tin'wanyana ta tikhamphani naswona swi endla leswaku vito ra wena ri tshama ri thyakile leswaku a wu koti ku kuma xilo hi xikweleti ku lomba mali ebank u nga hakeli swi endla leswaku u nga koti ku fikelela swilo leswi nga ta swi xava hi xikweleti naswona swi endla leswaku u vonakala i ri munhu wa ku hakela hi ku biha eka swikweleti leswi u swi endlaku.

Ndzi nga xaxameta sesi wa mina hikuva munhu loyi a nga na vutivi naswona wa swi kota ku tirhisa swa timali hi ndlela ya ku olova i munhu loyi a tivaka swinene eka swa timhaka ta ndzindzakhombo naswona wa swi tiva leswaku ndzindzakhombo wu tirhisa ku yini wa swi tiva leswaku loko u kota ku teka ndzindzakhombo u fanele u va u ri na yini na yini ni nga xaxameta sesi wa mina hikuva ni vona nga ku hi yena munhu loyi a nga ni pfunaka leswaku ndzi kota ku hlawula ndzindzakhombo wa kahle.

Ntswalo lowu nga cinceku wu endla leswaku i hakela mali ya le hansi naswona wu endla leswaku u nga hakeli mali leyi u yi kolotaku nkarhi wo leha. Ntswalo lowu cincaku wu endla leswaku i tshama i karhi i hakela mali yo tala naswona i ta hakela mali leyi nkarhi wo leha wu endla leswaku u tshama u karhi u kolota u ta hakela mali leyi u nga yi lomba hi nkarhi lowu nga leha swinene.

Vatsoniwa va nga swi kota ku endla leswaku ndzindzakhombo wa vatsoniwa wu fambelana na swilaveko swa vona hikuva ndzindzakhombo wa swi kota ku ku hakela mali yo tala loko ku ri a wu lavaka xa ku ku fambisa hi xona wa swi kota ku ku xavela xilo xexo naswona ndzindza mali ya ndzindzakhombo yi nga endla leswaku yi endla vutomi bya wena byi olova u nga kota ku hakela vatirhi lava fambisaka na siku na siku ku endla mighingiriko ya wena ya siku.

Ta endla leswaku ndzi nga titwi kahle naswona ni ta vona leswaku mali ya mina a yi hlayisekanga ku va yi tshama eka bank leyi naswona a ndzi ta yi pfala hi xihatla hikuva loko ndzi tlhela ndzi hoxeliwa mali yin'wanyani yi ta tlhela yi nyamalala ku fana na sweswi a ndzi ta vona bank leyi yi ri na vugevenga naswona a ndzi ta vona leswaku a va tirhi ntirho wa vona hi ku tshembeka.

I nkarhi lowu mali ya mina a ndzi yi kuma eposweni naswona a ndzi nga ti twi kahle hikuva a ndzi vona leswaku swi teka nkarhi naswona a ndzi koti ku endla mighingiriko ya mina ya siku yi helelini e mali ya mina sweswi ndi yi kuma hi hlayisekile hikuva ndzi yi kuma hi selulafoni naswona swi endla leswaku ndzi nga tirhisi mali yo tala ya ku khandziya ndzi yi landza laha ndzi fanele ndzi yi teka kona swa olova swinene loko ndzi yi kuma eka selulafoni.

A swi olovi hikuva munhu loko a hlongoriwili a nga ma kumi maphepha lama nga ta va ma tsariwile hi vatirhi va yena naswona loko u ya u ya teka mali ya wena ya UIF va lava maphepha lawa nga sayiniwa hi valungu va wena naswona va fane va va va karhi va ku nyikile na tinambara leti nga fanela leti u nga ta ti tirhisa ku teka mali ya wena hi tona.

Ndzi vona swi olovile hikuva swi pfuna vanhu swinene naswona vanhu a va ha fanelanga va khandziya va ya emadorobeni ku ya faka mali eka munhu loyi va n'wi kolotaka kumbe va faneleke va n'wi hoxela mali ni vona swi olovisa vutomi hikuva u swi endla u yo tshama ekaya a wu tirhisi na mali ku nghena ebank ya wena a wu tirhisi nchumu wo hoxela mali munhu naswona ntsengo wa vona wu le hansi.

A swi ta pfuna vanhu swinene hikuva vanhu vo tala ve le swikweletini naswona va ha hakela mali yo tala eka swikweleti leswi va swi hakelaka naswona swi endla leswaku rihanyo ra vona ra swa timali ri nga vi kahle ni vona yi lulamile hikuva vanhu va ta kota ku hakela bank va nga hi nkarhi lowu va kotaka hi wona ku hakela mali yeleyo kungari hi ku bank yi va pimela leswaku va fane va hakela mali muni hi nkarhi lowu lavaka hi yona.

Swa kahle hileswaku mali u yi kuma eka nkarhi walowo naswona u kota ku yi tirhisa u nga khandziyanga ku yi landza edorobeni swo biha hileswaku vamachonisi masiku lama va endla xin'wana na xin'wana leswaku bindzu ra vona ri famba va nga ha ku tekela nhundzu ya wena va tlhela va onha vito ra wena etikweni va thyakisa na ma langutelo ya wena.

African bank ABSA Standard bank Capitec ni vona ku ri African bank hikuva African Bank yi na ntswalo wa le henhla ku tlula tibange letin'wana.

Ndzi vona swi fanerile leswaku u fane a tirhisa mali yo lomba ebank hikuva i nyika va bank ku n'wi tshemba leswaku loko a tlhela a lava ku xava yindlu yin'wanyana va kota ku n'wi lomba mali kambe.

Swi nga vutisa leswaku ebank ya yena ku va a karhi amukela timali ta vanhu va teka ntsengo wo ringana mali muni naswona yena u vuyeriwa hi yini ku va a karhi a pfuna vanhu leswaku va amukela timali ta vona nakona i yini lexi hlohloteleke vanhu leswaku va pfuniwa hi yena ku amukela timali ta vona.

Ku nga va leswaku va vamachonisi va masiku lawa va tekela switirhisiwa ku vuyisa mali ya vona leyi u nga lomba va nga n'wi tekela switirhisiwa swa yena naswona va nga endla leswaku rihanyo ra yena ri va ehansi ka ntshikelelo hikuva vamachonisi masiku lawa va ti sirhelela hikwalaho ka ku xava swibamu na ku chavisela vanhu va nga veka vutomi bya yena enghozini naswona va nga n'wi tekela switirhisiwa leswi a nga na swona ku vuyeriwa hi mali leyi va nga n'wi lomba.

Munhu u fanele ku teka mali a yi veka ebangi hikuva tinghozi ta humelela naswona vanhu loko va tiva leswaku i tshama na mali ya ku tala ekaya va tala ku endla vugevenga naswona va tala ku va va karhi va nga ku languti hi tihlo ra kahle va ku languta hi tihlo ra ku vona va lava ku ku yivela hikuva i tshama na mali yo tala mali ya switokofela yi fane ku vekiwa ebangi leswaku yi ta hlayiseka naswona yi ta kumeka hi nkarhi lowu nga pimiwa leswaku yi ta kumeka hi wona yi helerile.

Ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku a ya pfula bangi ya yena na va ka Standard bank hikuva bangi leyi yi kahle ngopfu a yi na vutsotsi naswona mali ya yena ni ndza va na ntiyiso leswaku yi ta va yi hlayisekile hikuva vutsotsi byi le hansi eka bangi leyi naswona bangi leyi a yi hakerisa mali yo tala eka vana lavatsongo lava pfulaka tibangi.

Ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku a pfula akhawunti leyi a nga ta veka mali leyi eka yona leyi nga ta endla leswaku a tlhela a vuyeriwa na yena loko a vekisa mali leyi yi va na ntswalo lowu nga ta va kona loko a yi vekisile ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku a veka mali ya yena na tibangi leti nga tshembeka naswona leyo mali yi nga ya yena yi nga ta va yi hlayisekile na ku tiva leswaku i ta yi kuma rini.

U fanele ku fonela va le bangi va ri pfala kumbe u ri pfala ku tirhisa app leyi u nga na yona eka selulafoni ya wena u fanele u tlhela u tivisa bangi ya wena leswaku khadi ra wena ri lahlekile leswaku va ta kota ku tiva leswaku timali leti humaka kumbe ku nghenaku va va va karhi va na vutivi leswaku ku na vutsotsi.

Mali i xitlhangu xa vutomi a wu nge koti ku endla nchumu u nga ri na mali naswona mali wu fanele ku yi veka ebangi leswaku yi ta hlayiseka hi ku hambanisa na vutsotsi naswona yi va yi hlayisekile siku na siku. Mali u fanele u yi veka ebangi hikuva i mali leyi tirhisiwaka siku na siku naswona loko u vekile mali ya wena ebangi ya hlayiseka hikuva loko u no khome hi mavoko wa yi tirhisa eka swin'wana na swin'wana leswi hlanganaka na swona eka siku kambe loko yi ri ebangi yi va yi hlayisekile naswona va kota ku yi tirhisa hi ku sendela vanhu lava nga le kule leswaku va kuma mali ya vona loko ku ri wa va kolota kumbe loko ku ri va fanele va ku hakela mali ya wena va swi kota ku ku hakela va ri ekule va karhi va tirhisa bangi.

Mbuyelo wo hlayisa mali nkarhi wo leha hileswaku loko u hlangana na nghozi kumbe khombo wa kota ku landza mali ya wena leyi nga yi hlayisa nkarhi wa ku leha leswaku u ta yi tirhisa ku hlayisa mali nkarhi wo leha swi kahle hikuva swi endla leswaku u tshama u tiyile evuton'wini bya wena u swi tiva leswaku mali u na yona leyi u nga yi hlayisa ebangi naswona ya ku pfuna hi nkarhi lowu u lavaka ku yi tirhisa hi wona ku tlula loko u tshama na yona loko u tshama na yona wa yi tirhisa naswona swo tala swa nghenelela kambe loko u yi vekisa nkarhi wo leha ebangi wa kota ku yi landza hi nkarhi lowu u lavaka ku yi tirhisa hi wona ku fana na loko u lava ku yisa n'wana exikolweni wa kota ku landza mali ya wena loko n'wana wa wena a heta xikolo a kota ku yisa tidyondzo ta yena mahlweni hi mali leyi u nga yi veka nkarhi wa ku leha.

Ndzi tirhisa akhawunti ya Standard bank ti-deposit leti ndzi deposit-eriwaka mali ti teka siku rin'we ti nga se fika kambe hi xa mundzuku loko ndzi pfuka ni ta kuma mali ya mina yi fikile ndzi tlhela ndzi tirhisa akhawunti ya Capitec na yona loko ndzi deposit-eriwa mali kusuka eka tibangi ta le handle yi teka masiku mambirhi kumbe rin'we ko fika naswona yi fika hi nkarhi lowu nga heteki mbilu.

Ndzi nga wu hunguta hi ku endla xikombelo na bangi ya mina ku va tivisa hi laha mali yaleyi va ni chajaka yona loko ndzi vekisa mali leswaku yi le henhla naswona ndzi fanele ku va ndzi ta kota ku hakela mali muni hi n'hweti loko ndzi vekisa mali.

Ndzi kombela ku pfuniwa eka xiphiqo lexi ni nga hlangana na xona khadi ra mina ri yiviwile naswona ni vona timali ti karhi tihuma ndzi kombela leswaku mi pfalela rona hi xihatla ku nga se hlangana na.

Wu nga pfuna hikuva ndzindzakhombo wa xilahlo loko ndzi heta ku lahlekeriwa hi murhandziwa wa mina na wu kuma naswona wu nga ni pfuna ku lahla murhandziwa wa mina hikuva ndzi ta kota ku va fonela ndzi va tivisa hi mhangu leyi ndzi nga hlangana na na yona naswona va ta kota ku ndzi nyika mali ya mina leswaku ndzi kota ku lunghisa ku lahla murhandziwa wa mina hi mali leyi ndzi nga yi vekisa eka ndzindzakhombo hikuva a ndzi swi tiva leswaku hi siku ra nghozi ndzindzakhombo wa mina wu ta ni pfuna naswona wu ta va wu ri kona leswaku ndzi lahla murhandziwa wa mina hi ndlela leyi ndzi tsakelaka ku n'wi lahla hi yona.

Nkoka wa unemployment fund eka vanhu lava nga heleriwa hi ntirho hileswaku va kota ku kuma mali ya ku khandziya va ya endla swikombelo swin'wana eka mintirho, naswona ya va pfuna loko va fika eka timhaka ta ku xava swakudya na ku famba va lava mintirho na ku famba va karhi va yisa ti-CV ta vona eka tindhawu ta le kusuhi, naswona ya pfuna swinene hikwalaho ka ku munhu u tshama a ri na mali hikuva a yi ngheni n'hweti a yi ngheni xikan'we naswona yi nghena katsongokatsongo hi n'hweti, munhu wa kota ku va a karhi a ti pimela leswaku u ta yisa ti-CV ta yena kwini kumbe u ta xava yini hi yona loko yi nghena.

Ni vona swi fanerile leswaku ndyangu wun'wana na wun'wana wu va na ndzindzakhombo hikuva swa pfuna naswona swi endla leswaku mi nga languteli ngopfu eka vanhu mi lava ku pfuniwa hambi mi karhi mi swi tiva leswaku ndzindzakhombo wa n'wina wu ta hakela ku fika kwini naswona mi ta xava yini hi mali leyi mi nga ta yi huma eka ndzindzakhombo, ni vona ndzindzakhombo wu fanerile eka ndyangu wun'wana na wun'wana hikuva siku ra nghozi a ri tshwuki naswona loko hi karhi hi hanya la emisaveni a hi swi tivi leswaku hi ta lova rini, ndzindzakhombo wa pfuna hi wa a wu endli leswaku nkosi wa n'wina wu tika naswona wu olovisa swilo.

Mhaka yo vanhu va sendelana mali va ri kule na le kule va tirhisa selulafoni leyi ku nga cellphone banking naswona ya olovisa hikuva munhu u yi endla a lo tshama, naswona loko va karhi va tirhisa bank-e yin'we loyi a senderiwaka u yi kuma kwala na kwala a swi teki na nkarhi naswona swi hunguta ku khandziya u ya edorobeni ku ya sendela munhu mali, ni vona swi olova hikwalaho ka ku munhu u kuma mali ya yena eka nkarhi lowu a nga yi a nga yi langutela hi wona, naswona swa hatlisa swi tlhela swi pfuna swinene hikuva u va a lo tshama ekaya naswona bank-e a yi lavi mali leswaku munhu a senda mali kumbe ku senderiwa mali.

Munhu loko a lombile mali u fane a yi hakela hikwalaho ka ku loko a nga hakeli yi va yi karhi yi tswala naswona ntsengo wu va wu karhi wu tlakuka, Khensani u fanele ku hakela mali leyi a nga yi lomba leswaku ntsengo wa yena wu nga tlakuki naswona a nga vi a karhi a tikuma a ri muhakeri wo biha eka lava a nga lomba eka vona mali.

A hi ndlela yo fambisa bindzu kahle hikuva va chavisa vanhu ku ta lomba naswona loko munhu a lomba ro sungula a kariheriwa a nga ha koti ku vuya a ta lomba ra vumbirhi, swi wisa bindzu ra vona hikuva a va ha koti ku kuma mali leyi a va yi kuma eka munhu loyi va nga n'wi karihela naswona u na ku chava eka bindzu ra vona leswaku va nga n'wi endla swo biha eka nkarhi lowu taka loko ka nkarhi wa sweswi u lo pona, van'wamabindzu va fane va tiyimisela na ku tirhisa nawu wa kahle ku va va karhi va landza mali ya vona ha yi hi ndlela leyi va yi tirhisaka, naswona va chavisela vanhu ngopfu leswi endlaka leswaku bindzu ra vona ri nga fambi hikwalaho ka ku vanhu va chava kumbe va dume hi ku tiveka hi swilo swo biha swi endla leswaku vanhu va chava va nga lavi ku tihlanganisa na mabindzu ya vona hikuva swi ta veka vutomi bya vona enghozini.

Hi xitalo vanhu loko va karhi va languta tibangi leti va ti tsakelaka va languta mintsengo leyi va nga ta yi hakela n'hweti na n'hweti naswona i yini leswi nga koka rinoko ra vona eka benge leyi, hi xitalo va rhandza na matirhelo na ku va benge leyi nga ri na vutsotsi naswona i benge leyi nga na ku xiximeka na ku va tani yi tirha kahle na vanhu, naswona u na ntshembo leswaku yi ta hlayisa timali ta yena loko a karhi a hakela mali leyi va nga n'wi pimela leswaku u ta yi hakela n'hweti na n'hweti, naswona ntsengo wa kona hi xitalo wu va wu ri wa le hansi naswona i benge leyi a nga yi tsakela leswaku u ta tirhisana na yona hikwalaho ka ku mintsengo ya yona yi le hansi kumbe urhandza matirhelo ya yona.

Vukorhokeri lebyi munhu a byi kumaka loko a karhi a lava ku lomba mali ebank-e byi le henhla naswona vanhu va le benge va tiyimisela swinene loko swi ta eka ku khomeni kahle eka vaxavi va vona, vanhu va le benge va swi kota ku lomba munhu mali ku ya hi leswi a yi lavisaku swona naswona va na ntwanano lowu va twananaka leswaku u ta hakela mali muni hi n'hweti leswi endlaka leswi nga n'wi tikeli ku fana na loko a lomba mali eka machonisi, va le bengi va lomba mali hi ntsengo wa le henhla naswona va ku hakerisa ntsengo wa le hansi.

Magoza ya ku xava airtime hi akhawunti u fanele u va u tsarisile nambara ya wena eka cellphone banking ya wena naswona u fanele u va u karhi u tiva mali leyi u lavaka ku xava yona airtime, naswona u fanele u va na vuxiyaxiya hikuva hi hi xitalo ku na swiphiqo leswi endlekaka leswaku u tikuma u xave airtime ya ntsengo wa le henhla kambe swona swa pfuna hikuva a wu fanelanga u ya emakuleni kumbe eswitolo ku va loko u karhi u lava airtime u yi kuma hi xihatla nakona hi ku hatlisa.